Ukuba ukuba bekuthiwa ndingacebisa umntu ngokusebenzisa kwenethiwekhi ndingambizela kulena ndiyisebenzisayo. Yona indiphethe kakuhle inamaxabiso aphantsi edatha awenyanga iyakwazi futhi ukuthi xa kumke umbane inethiwekhi yona ihlale ingakusokolisi kwaye ezindaweni ezinintsi iyafikeleleka ayisokolisi.

Ndiyayisebenzisa ifowuni yam ukufunda iindaba kungoba ke ixesha elinintsi ndihlala ndisendleleni apho ndingazukwazi khona ukumamela okanye ndibe phakathi kwabantu ndingakwazi umamela ireyido okanye ndivule iindaba ethivini. So, ndiye ndijonge imidiya njengokwemidiya, digital media. Ndiyakwazi ke futhi ukuthi ndisefowunini yam okanye ndivele ndithi ndikula makhasi onxibelelwano ndibone iindaba ezenzekayo mhlawumbi kuloo ngingqi ngokwestori esibalulekileyo okanye esiphezulu ngelo xesha.

Xa ndicinga mna ndibona ukuba abantu abaxhaphaza okanye abantlonta abanye abantu kumajelo okuncokola zobe abo ingabantu abakhule phantsi kweemeko okanye abantu abadila nezinto ezenzeke kubo ezike zabahlela qha abayazi ukuba mhlawumbi imisindo okanye i-emotions zabo bangazikhuphela phi. Bazama ukuba ibanike into ezobenza uba bazive mnandi ngabo loo nto ibekela ukuba babeke abanye abantu okanye benze izinto ezimbi kwabanye abantu kodwa loo nto isuka empilweni yabo like noba isuka emva kubo okanye kodwa ndicinga uba yinto e-psychological. Yona irongo and kuyafuneka uba abantu abanjeya banqandwe.

Kubalulekile ukuba iWi-Fi yakho ibe nephasiwedi ukukhusela i-information yakho esefowunini okanye ekwiikhompyutha zakho kwaye ukuba abanye abantu abangaphandle bangakwazi ukuyifumana bayisebenzise.

Iimeko zemozulu zingayenza ukuba i-intanethi icothe ngoba xa kunemozulu embi loo nto ibhidisa iminxibelelwano ngoba ii-lines zenethiwekhi ziyabhidiseka masithi umoya okanye ufumanise uba bekukho imvula lapho ke iye kubekho ukhatho lwenethiwekhi ingakwazi ukuphumela kwelinye icala.

Ukuphelelwa kwabantu yimisebenzi ngenxa yobuxhakaxhaka bale mihla yinto embi kakhulu ngoba abantu behleli phantsi nje kakhulu yile nto uba kuveliswa iimatshini ngeematshini ezenza fumanise uba umatshini mnye wenza umsebenzi wabantu abalishumi. Loo nto ke ingqongophalisa umsebenzi. Ufumanise futhi nezi matshini ukuba ziyakhawuleza kunaba bantu abalishumi bebambisene. Kodwa ke loo nto ayiyonto entle ngoba abantu balahlekelwa yimisebenzi mihla nezolo. Loo nto ithi umntu makazifundise ngokweteknoloji makabe nayo isifundo okanye i-skill asaziyo esimataniselene nosetyenziswana kweteknoloji.

Xa kuyelwa ngokwamaqonga omculo hayi mna ndikhetha uYouTube Music ngoba kum ndimbona ingathi ngoyena ofikelelekayo. USpotify ndifumanisa ukuba uyabhatalelwa and i-premiums zakhe ziphezulu kakhulu kunoYouTube. Ndiyamthanda ke uYouTube yena ngoba unayo noba unga-subscribe ukwazi usebenzisa nje idatha yakho usebenzise ke i-platform yabo. Nangona benazo nabo ke ii-subscriptions nee-premiums ezibhatalwayo ke lapho xa sithi ufuna ukuthi umamela umculo ukuthi usebenzise ifowuni yakho uphumele nakwezinye izinto ube usenza ezinye izinto umculo ungami ushiyeke usebenza.